Zinintsi iimeko ezibangela ukuba umntana akhuliswe ngumakhulu wakhe ezinjengokuba umama wakhe umntana ahambe ayofuna umsebenzi kwenye idolophu okanye kwelinye iphondo. Ezinye zezokuba kuthi kanti umama womntana usafunda kwaye ufunda kwenye idolophu. Okanye ibe kanti ufunda apha kule dolophu inye kodwa ngamaxesha esikolo kuye kunyanzeleke ukuba abe esesikolweni ize loo nto ke ngoku ibangele ukuba umntana asale ekhuliswa ngumakhulu ixesha .

Okona kutya kwesiNtu ndikuthandayo yimifino. Yho! Umakhulu wam wayeyipheka kamandi ukogqitha wonke umntu nayo yonke enye into endandike ndayitya.

Abazali banokuchazela abantwana ngemeko kwaye babaxelele abazali ukuba imvelaphi yabo ayithethi ukuba yindawo abayophelela kuyo leyo.

Andiwuxhasi, andiwuxhasi lo mbono kuba kaloku ulwimi lwamaNgesi lulo olurekhognayizwayo okanye olunceda abantu bakwazi ukukhomyunikheyitha kwiindawo neendawo lolona lu-recognizable. Olu lwasekuhlaleni bahleli belufunda beluthetha already.

Izinto ezingeloncedo ngamanye amaxesha iba yi-decoration esebenziswayo.

Ekhaya okanye kwingingqi yam xa kukhona umfihlo womntu okanye isingcwabo kuye kuxhelwe inyamazana ehambayo iba yinkomo okanye ibe yigusha. Kuye kuphekwe ukutya kuba khona wena rice, wena mngqusho, izambane, ikhaphetshu, ikherothi, zezona nto zihamba phambili ezithandwayo. Ziba khona iisaladi ngamanye amaxesha kuxhomekeka ekuafodeni nasekufikeleleni kwefemeli. Luba khona ulusu izonka ze-steam bread, ikofu yinto ehlala iphungwa. Enye into ebakhona ngamarhewu nezidudu.

Izenzo zolwaphulomthetho endike ndive ngazo kwilali ezikufuphi kum zizenzo zoba abantu bangenele abantu abadala abafana bangenele abantu abadala baye kuxutha iimali zabo zeenkamnkam.

Apha kwisiNtu isicelo somtshato siye senziwe ngokuba umfana abhale incwadi eya kulo ntombi apho izawubeka khona isicelo sakhe sokuba kudibane amakhaya omabini. Emva koko ayadibana amakhaya aqale iingxoxo ekuthiwa ziingxoxo zelobola. Zithi zingekaqali ezo ngxoxo kuye kuyocelwa, emveni koba kuceliwe kubekwe ke ngoku olunye usuku apho bazawuza bazoqhuba zona ezo ngxoxo zelobola. Ngelo xesha ke kuye kuthiwe umntu yingoduso yakhe lowo acelileyo.

Kufuneka abe neenaliti abe neentsimbi kwaye abe neerhali zokudibanisa iintsimbi zakhe.

Ilobola mna nala mali ikhutshwayo xana ulobola ndiyithatha njengendlela yokwakha ubuhlobo phakathi kweentsapho ezimbini. Laa mali ikhutshwayo iba yimali yokwenza umtshato lowo wenu nokuthenga iimfuneko zikamakoti xa esiza emzini, ayikuko ukuthenga umfazi. Laa mali ayiyo eyokuthenga umntana womntu.

Umtshato endaya kuwo endingasoze ndiwulibale ngumtshato owawumkhulu kakhulu kusapho lwam awukho owakhe wawodlula wawuseholweni elalikhavarishwe logqunywe ngamalaphu amhlophe lifakwe ii-lights. Eyona nto eyandimangazayo nendandithanda kakhulu yayikukuba kwakukho into ekuthiwa nguye yi-buffet ngelwimi lamaNgesi apho wonke umntu wena mntana wena mntomdala wayeziphakela yonke into ayifunayo. Kwakungekho limit yokuba into ethile ayizutyiwa ngabantwana sasiphaka yonke into. Le nto asoze ndiyilibale yenzeka ndina seven years.

Eyona nto ibalulekileyo ngale nto sizoyixoxela apha namhlanje sizoyihlalela phantsi kukuba sakhe ubuhlobo obuhle ayikokuba sirhwaphilize imali okanye sicinge fanuba siyayithengisa intombi le yam. Sakha ubuhlobo obuhle sikwamlungiselela ukuba ahlale kakuhle nakulaa mzi aya kuwo. Ndiyacela ke mawethu eyona nto iphambili mayibe yileyo ingabi yomali nokurhwaphiliza yona imali. Masonwabeni siwonwabele lo msitho sakhe ubuhlobo sazaneni.